Idatha libiza imali ephezulu khulu, ngombana ngesikhathi sanje, idatha lithoma ematjhumini amabili ukuya phezulu. Alikho idatha elingaphasi kwemali leyo.

Liyabasiza-ke bonyana bakwazi ukungena kuboma-internet, bahlole izinto. Liyasiza begodu nangabe umuntu osafuna umberego. Uyakghona ukuthi Uberegise idatha ukuthi uhloli iimberego. Ukuba incwadi yombuso, uhloli imiberego kibo-Google ngalo idatha. Liyasiza begodu bonyana abantu bakwazi ukhuluma, ngobulula nomuntu okude nabo, njengombana bafaka idatha, bese bangene kubo-WhatsApp bese bayakhuluma.

Okuqeda idatha khulu kubukela amavidiyo, ngombana amavidiyo athatha isikhathi, begodu made, ye-ke adla idatha elinengi. Mara ukuthumela umlayezo kuyinto oyenza isikhatjhana esincani, bese umlayezo uyakhamba, akufanele bonyana uloko uwuvulile umlayezo loyo. Mara amavidiyo kuyinto oyibukelako ende isikhathi uthatha ngaso ukuyibukela yisikhathi idatha lakho elidleka ngaso.

Faka ama-app owaberegisako, ungabukeli amavidiyo Online ungakawa-downloadi, a-downloade owafake ngefowunini yakho. Hlola begodi bonyana ama-app onawo efowunini yakho akusingiwo akudlela idatha na, ongabawaberegisiko uwasuse. Faka isikhathi lapho esizokwenza bonyana nasele uberegisa idatha elithize e-appini ethize sikwazi bonyana sikubonise bonyana sowuberegise idatha elinengi.

Nawuphelela lidatha awusakghoni ukuberegisa i-inthanethi, kumele ufake elinye idatha. Awusakghoni nokuberegisa amanye ama-app aberegisa idatha efowuninakho.

Idatha uyakghona ukulithenga ngebhangakho, namkhana uthenge i-airtime bese uthenge idatha. Uyakghona begodu bonyana uye esitolo esiseduzane nawe ufike uthenge khona idatha. Uyakghona begodu ukuya esitolo eskhulu njengabo-Shoprite, ufike ubabawe bonyana uzokuthenga idatha. Mara uyakghona nokufaka i-airtime bese uthenge idatha.

Idatha liya ngokobanyana uberegisa i-network yiphi, begodu ufuna elingangani. Idatha lithoma kibo-ten-rand ukuya phezulu.

Bekuzobalula lokha idatha nalingaphiwa mahala ebantwaneni besikolo, khulukhulu laba abafundi emabangeni aphezulu, ngombana bathengelwa bazali and esikhathini esinengi abazali babantwana abafundako, uthola abanye bangana mberego, abawuberegako. Kuba nzima bonyana babe nemali yedatha, nangabe idatha alikho lamahala, bekuzabalula khulu bonyana idatha elinengi litholakale nangalaba abo-ten-rand, abo-twenty-rand lingadluli lapho kuleyo mali.

Kunedatha eliberega ngo-five ekuseni tot ngo-twelve ebusuku, bese kubakhona elinye idatha liberega from ngo-twelve ebusuku.

Mina-ke nanginganalo idatha, ngifakile ama-game ngefowunini, bonyana mhlazana nginganalo idatha ngidlale wona. Nga-downloada-ke amavidiyo mhlazana nginganadatha ngibukele wona. Mara khona kunzima ngombana awukghoni, khona incwadobuso, khoni idatha lamahala bakupha lona, bonyana ungene usuhlolahlole kwesikhatjhana bese liyaphela, nalo ngiyaliberegisa nanginganadatha.

Abantu ekungibona esithenga kilo idatha, bafuna ukwenza imali eyaneleko, begodu-ke abanaso nabo isizathu esingako sokobanyana kubani idatha lidurile.

Isikhathi esinengi angibukeli amavidiyo ngingakawa-downloadi, ngi-downloada amavidiyo ngiwabeke ngefounini. Ama-app engingawaberegisiko ngiwasusile, ngifakile begodu isikhathi, bonyana nasele idatha lami lifika ezingeni, lithi-ten ngiberegise i-app yinye, lingitjele bonyana sengiberegiei idatha elingangani. Ngiyalivala-ke ngesikhathi engingaliberegisi ngaso, ngiyalivala idatha lami.

Okwanje ngifumene bonyana i-Cell C, inedatha elibiza nconywana ngenyanga ukudlula amanye amakhamphani.

Iinkundla zokuthintana zidlala khulu idatha, ngombana isikhathi esinengi sihlala kizo.

Iye ibagconywana khulu nawuyithenge ngobunengi, kodwana nawuyithenga kancanikancani ugcina sowulithenge ukulingana nemali leya or sowudluli imali leya nawulithenga ngobunengi ngesikhathi sinye.

Uyakwazi ukuthenga idatha nge-airtime, ufaki-airtime ngefowuninakho uthengi idatha. Uyakwazi ukuya esitolo esiseduze nawe, utjho bonyana ufuna liphi idatha. Uyakwazi ukuthenga idatha godi ngebhangeni, nge-akhawuntinakho, uyakwazi begodu ukuthenga idatha ngesitolo esikhulu njenge-Shoprite. Mara isikhathi esinengi uyakwazi nokufaka i-airtime bese u-press inamba uthenge idatha.

Amalanga la, ayahluka-ke amadatha, kukhona idatha lelanga, kukhona idatha lamalanga amathathu, kukona idatha lamalanga alikhomba. kukhona idatha le-awara linye, kuhona idatha elihlala inyanga yoke. Kuya ngawe bonyana ufuna elinjani, kodwana ngaphambi kobana liphelelwe yisikhathi.

Mina ngibona ngathi idatha le-Router yangendlini, ngilo eliphela msinyana khulu, ngombana lona awukghoni ukutjho bonyana liberege kuyiphi i-app ngefowuninakho. Liberege kiziphi iinkundla zokuthintana ngakumaliledininakho, kodwana idatha lakafunjathwako ukghona ukuthi utjho bonyana ufuna liberege kiliphi iinkundla zokuthintana, uvale lezi ongafuni bonyana liziberegise, ukghone nokuthi ubone bonyana sewuberegisi idatha elingangani ngesikhathi esingangani.

Iye, likhona engilaziko elibizwa bonyana yi-Blood and Water. Lithandiwa khulu ngekhethwapha kodwana nangaphetjheya lithandwa khulu, lokho begodu kwenziwa nanangokuthi lisehlangothini elibukelwa babantu bangaphetjheya, i-Netflix.

Esikhathini esinengi umlingisi oyikutana kuba nguye olalelwa khulu. Esikhathini esinengi-ke kuba nguye ophilako kibo boke. Esikhathini esinengi uvela kanengi efilimini yena, kuba nguye ovela kanengi begodu kamanye amafilimi kuba nguye olimala khulu namkhana ozwiswa ubuhlungu kusadlala ifilimi.

Lokho kwenziwa mimizwa yabantu. Uthola umuntu efiliminelo indima ayidlalako mhlamunye ibalulekile namkhana abantu abayithandi, abantu bagcine abanye sebabona kwangathi vele nebuphilweni bakhe unjalo. Abanye-ke uthola umuntu uyayithanda-ke indima, bayayithanda indima ayidlalako begodu-ke ebuphilweni bakhe bamkhumbula ngayo, nabambonako bakhumbula bonyana oh ngusibanibani odlala efilimini ethile.

Mina angiboni bonyana ubulelesi benziwa mthelela, buza nemithelela yefilimu. Umuntu olelesako usuke yena ngehliziywakhe azitjelile bonyana uyalelesa ende esikhathini esinengi, abantu abalelesako abenzi ngendlela le ekwenziwa ngayo emafilimini ngombana emafilimini siyathola bonyana abalelesako babanjwa abanye babhubhela khona lapho ebebayokulelesa khona kodwana ebuphilweni esiphila kibo, abantu abalelesako basuke bayihlelile intwabo, uthole bangabanjwa, uthole kungabikhona begodu obhubhako nanya sekukunini ngokukhamba kwesikhathi.

Iyabadima khulu ithuba lokho ngombana kutjho bonyana nabangakwaziko ukubukela i-inthanethi, njengabantu abadala, angekhe bakghone bonyana bawabukele amafilimi la. Abanye-ke baseendaweni ezinganayo i-inthanethi nanyana bane-inthanethi encani, lokho kuzobenza bonyana bangakghoni ukubukela amafilimi la.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-internet ngombana ngombanyana ku-inthanethi uyakghona ukuzikhethela leli olifunako ngesikhathi sakho kodwana kumabonwakude uzakereya bafaka linye ifilimui isikhathi esinengi, kube ungasalithandi kodwana or kobanyana sowulazi kodwana baloko bafaka lona mara ku-inthanethi uyakghona bonyana uzifakele leli olithandako begodu ofuna ukubukela ngalelo langa ofuna ngalo.

Indlela yokubukela amafilimi engabiziko kukobanyana uwabukele kumabonwakude.

Ifilimi elibiza ngokobanyana yi-Blood Sisters heyi kulela filimu ngabona kunengi, ngafunda begodu bonyana ungathembi muntu, ngitjho bangathi ngewakwenu.

Ayalibazisa begodu akususa eentweni ezinengi akwenze kobanyana ungabhoreki nawuhleli wedwa.

Mina ngithanda amafilimu athusako. Lapho uthola khona uthi usahlezi kuvele isipoko, uthuthuthi usahlezi kuwa into kodwana kube ifilimu lakhona liyathusa.

Awa, njenganje sekabukelwa khulu ku-inthanethi ngombana kunemihlobo eminengi yamafilimi, lapho kumabonwakude baphindaphinda ifilimi linye isikhathi esinengi, yingakho abantu bangasawabukeli khulu kumabonwakude kodwana ku-inthanethi ngombana ku-inthanethi uyakghona ukuzikhethela ifilimi olithandako, ngesikhathi ofuna ngaso.

Umdlalo odume khulu ukuyidlula yoke, mdlalo webholo erarhwako.

Zithandwa ngombana zinabalandeli abanengi begodu azikhethi bonyana ungumma namtjhana ungubaba, zibukelwa nanyana ngubani.

Awa, angekhe kwenzeka bonyana abantu bangasayi eenkundleni ngombana eenkundleni kumnandi begodu akusuwe wedwa, kunabantu abanengi begodu uthola nethuba lokucoca nabantu nokobanyana ugidinge nabantu kodwana kumaliledinini nguwe wedwa, ithuba lokobana ungathi gidinga wedwa alikho mnandi njengalokha nawunabanye.

Mina ngithanda ukuwubukela kumabonwakude ngombana kumabonwakude kuba lula begodu akukafaneli bonyana ngiberegise imadlana ukuwubona kodwana nangifuna ukuya etatawini kuzokufanele bonyana ngiberegise imali, ngithole neenthuthi zokuya lapho, kumberego omnengi, obangelana ukukhipha imali.

Mina ngikhetha ukulifuna ku-inthanethi ngombana lihlala likhona ngaso soke isikhathi olifuna ngaso kodwana kumabonwakude namtjhana emrhatjhweni mele ulinde nge-awara elithile bonyana uzwe ngezemidlalo kodwana ku-inthanethi ungafuna ngesikhathi ofuna ngaso wena ulwazolu, angekhe ulinde esinye isikhathi.

Idatha libiza imali ephezulu khulu ngeSewula Afrika alikho idatha ongalithola elizakuhlala inyanga yoke ongalithola nge-twenty rand. Idatha le-ten rand lihlala ilanga linye begodu liphele.

Liqakatheke ngombana uyakwazi ukufuna lokho ulwazi ngedatha online emasayitini wokusetjha ama-Google. Uyakwazi-ke nokungena eenkundleni zokuthintana ubone ezikhamba phambili zangekhenu. Uyakwazi-ke begodu nokubukela i-TV nawunedatha, uyakwazi ukubukela amafilimu ngefowunakho ngaphandle kobanyana ufake kumabonwakude.

Ukubukela amavidiyo ngikho okuqeda idatha khulu, ngombana amavidiyo makhulu yeke nesipidi esiwathathako bonyana usibukele sinengi khulu ngikho okuqeda idatha. Kodwana ukufaka umlayezo kuyinto eyenzeka msinya begodu ayidli idatha elinengi yenzeka ngesikhathi sinye.

Kubalulekile bonyana ama-App wangefonini yakho ongawaberegisiko wenze bonyana uyalivala i-datha lingaberegi kiwo. Kubalulekile-ke nalokha bonyana iinkundla zokuthintana nawukizo, mhlamunye kune vidiyo oyibonako uyi-download ungayibukeleli usese sekundleni leyo oyibone kiyo. Kubalulekile bonyana amavidiyo ungawabukeli-online uwa-download abengefoninakho, uzawabukela sele sekadawunowudekile. Kulula khulu-ke begodu bonyana nawungaliberegisiko i-data lakho livale ukwenzela bonyana longeke.

Lokha nawuphelelwe lidatha awukwazi ukungena eenkundleni zokuthintana, awukwazi ukungena ku-WhatsApp uthumele umlayezo namkhana uthole umlayezo. Awukwazi bonyana ungangena ku-Google ufune ilwazi ngezinye izinto. Kuhle kuhle umaliledininakho ukwazi ukumberegisela ukufowuna kwaphela lokha nawunganadatha nanyana ukuthola amafoni angenako.

Uyakwazi ukuthenga idatha ngebhangeni yakho nanyana isitolo-ke esiseduze nawe. Uyakwazi bonyana ungafaka i-airtime efowuninakho bese-ke uthenga idatha, yindlela le yokuthenga idatha nanyana uyakwazi ukuya estolo ufike uthenge i-datha.

Idatha libiza khulu idatha ngenarheni yethu lena. Idatha ekungilo esingathi litjhiphile njenganje ngesikhathi sanje uzokuthola bonyana litjhumi, limatjhumi neemponde. Begodu-ke lelo lidatha mhlamunye elizokuhlala kuwe lizokuhlalela ilanga linye, kodwana nawufuna idatha lenyanga yoke sekumele uyele emakhulwini ukudlulela phezulu.

Ebantwaneni besikolo idatha kufuneka bonyana libe mahala, lokho kwenzela bonyana umntwana wesikolo angabi nesiviko sokobanyana angakenzi umberego ngombana bengi nganalo idatha. Begodu-ke esikhathini sanje ababelethi abanengi ababeregi, abanawo amaberego. Yeke kubanzima khulu lokha namele bathengele umntwana idatha ngombana idatha liyadura begodu-ke alihlali nesikhathi ngefonini yomntwana.

Kunedatha elibizwa ngobanyana i-WhatsApp data ne-TikTok data. Khona idatha elibizwa ngobanyana ngelebusuku nanyana ngedatha lemini.

Awa akuphileki khulu ngaphandle kwedatha, kodwana-ke kubalulekile bonyana nawunalo idatha mhlamunye u-download iimvidiyo namkha namamuvi ongawabukela nama-game ongawadlala lokha nawunganadatha. Lokho kuzokusiza bonyana ukwazi, ipilo ikwazi ukuqhubeka lokha nawunganalo idatha.

Libiziswa kukobanyana manengi khulu abantu amakhamphani athengisa idatha begodu ahlukahlukeneko. Esikhathini esinengi-ke ne-spectrum-ke e-South Afrikhapha kuthiwa bonyana asikho sinengi ngiyo eyenza bonyana idatha lidure. Nokobanyana-ke vele-ke amakhamphani athengisa idatha-a afuna ukwenza imali nasele abantu bathenga idatha. Begodu nomnotho wekhethu mhlamunye awuwavumeli amakhamphani la, bonyana angathengisa idatha ngenani elithile elilingana namanye amazwe njengeKenya.

Mina ngiyavala ama-Apps engingawa beregisiko ngefonini nami bonyana angaberegisi idatha, begodu kuyangisiza khulu bonyana ngingabukeli amavidiyo eenkundleni zokuthintana kodwana ngiwa-download ngiwafake ngefonini. Kuyangisiza-ke khulu nalokha-ke bonyana ngiberegise idatha lokha nakunesidingo ngingavele ngivule idatha lami ngingazi bonyana ngiyokwenzani ngefonini. Kodwana esikhathini esinengi-ke kubalulekile for mina bonyana ngidawunilode amavidiyo la ngingawabukeli-online.